Apha ebhasini ndingaye ndicele udrayiva ukubana makathobe kancinci isantya kwaye ndicele kuvulwe neefestire ukwenzele kuzokuhla amaxhala ombilini. Okanye ndingacela udrayiva ake amise kancinci ukwenzele noko sikwazi nokufumana iindawo zokuchama, noko ahlise kancinci isantya.

Ngefuthe lezeyure zikaxakeka kwindlela abaqhuba ngayo oonoteksi baye babalekise kakhulu ngoba kaloku sube beleqa ixesha eli. Ufike ke ngoku sekusenzeka iingozi ezindleleni ngoba kaloku oonoteksi baye bangxame baleqele ixesha aba bafunisa befike ngalo kwezo ndawo.

Eyona nto ihluphayo yeprem yinto yokuba uye usokole kwa ukhwela iiteksi ezi, ngoba kaloku nayo iye ivale esayo isipeyisi. So ke ngoku kuye kwa oonoteksi bengafuni ukukhwelisa ngamanye amaxesha ngoba kaloku kulapho uzawugqiba khona isipeyisi semoto. Kanti ke uthi sele ufumene indawo kwezo teksi ukhwele, inene ke ngoku ubona uba nale , nale prem izawusokola indawo ngoba kaloku sube ngelinye ixesha oonoteksi bekhwelise abantu abanemithwalo, kube nzima ngaloo nto ke ngoku. Kwaye kwasedolophini kuba nzima ukudrosala uneprem ngoba kaloku awukwazi ukuphatha ukutya oku uyakuthenga.

Kukho ilori apha ekunzima uba masihambe. Ivala indlela ndawo yonke kwaye ibaleka ngesipidi esingamandla, kwaye ke iimoto ezininzi apha kunzima kuzo, azikwazi uhamba. Bendicela ke nikhawuleze ngoku nifike kuN one nizohlangabezana nale ngxaki sibhekene nayo kungade kwenzeke ingozi.

Yhe wethu bhuti, noko sana thina singabanye sisazidinga iimpilo zethu, so ke ndiyacela uhlise isantya semoto. Noko asingxamanga de kucaba sana sizawuphulukana neempilo zethu.

Ndicinga ukuba umntakwethu lo uyaziqatha ngeli cebo lakhe. Ngoba kaloku into bana ungathenga imoto usithi ufuna ubaleka itrafikhi endleleni yona ke itrafikhi soloko ikhona kuyo yonke indawo. Nokubana ungathenga imoto ucinga fanuba ufuna ukubaleka itrafikhi, itrafikhi ayibalekeki, ikho kuzo zonke iindlela ekufanele ukuba ibe khona kuzo.

Ndicinga ukuba licebo elirayithi ke elo kodwa nalo lingekho rayithi ncam ngoba kaloku uzofika sele enxaphile emsebenzini, sele ediniwe. Kodwa ke kwiitrafikhi ke, noko itrafikhi idla ngongayihoyi ibhayisekile endleleni.

Ukutya ke endinokutya endleleni ingaba yi-hot dog kwaye ke okanye nje ifruthi. Ngoba kaloku endleleni awufunisanga ufokhase kule nto oyenzayo, kufunisa ufokhase endleleni ukwenzele ungadali iingozi ngenxa yokuba usitya. So, kubalulekile ke ngoku utye into ekhawulezileyo engazukwenza uphazamiseke apha endleleni.

Iye ihluphe kakhulu ke into nxa usebenzisa uloliwe ukuthuthwa imithwalo, ngoba kaloku kuye kube nzima ifunisa niyithuthe imithwalo apho esitishini niyoyibeka. So, ke ngoku iye ihluphe kakhulu loo nto leyo ngoba ngamanye amaxesha ufuniseka uba ikude indawo le uloliwe amise kuyo. So, ke ngoku kuye kube nzima ngoba nemithwalo ngelinye ixesha sube imininzi.